Umtjhayeli wethraga angasebenzisa izindlela ezinengana ukuziphephisa kulaba abadlelezela amathraga endleleni. Kufanele ahlale eqaphe kahle indlela futhi agcine ibanga elifanele phakathi kwakhe nezinye iinkoloyi. Angafaki ama-camera noma ama-dash cam ukuze kube nobufakazi uma kwenzakala into engalungile. Kufanele ahlale ethinteka nezinye izitopi zendlela noma amapholisa uma ebona ukuthi kunengozi noma umuntu uzama ukumlimaza.

Ukuze kuphungulwe abogogo nabobamkhulu intengo yokukhwela ibhesi, kungasitjenziswa indlela yokunikeza izaphulelo noma ama-coupon okukhethekile. Uhulumeni angasebenzisana nezinkampani zamabhasi ukuze kube nehlelo lapho abantu abadala bathola khona amabhesi mahala noma babhadale kancani ngamalanga athize.

Iintjhijilo ezandise ukuhlangabezana nabaphathi bamarhwebo asakhasako ngeenkathi zabakhambi ababuya eenarheni zangaphandle, ukuthi ikhambo lakhona liba lide, abantu bakhamba babona babona ubuhle bendawo, babona izinto ezenziwa babantu, babona ukuthi abantu bonyana baphila njani, bafunda kakhulu ngezinto ezenziwako namasiko wabantu.

Kuphephile, kubuye godu kungaphephi, into le ikayi-two, ikabili. Umuntu makabiza i-Bolt namkha i-Uber, mele aqale i-number plate nesithombe somuntu. I-Uber or i-Bolt mayifikako, angathomi ngokukhwela, athome ngokuqala i-number plate, abuye aqale ubuso bomuntu loyo ukuthi nguye na loyo ase-epini ye-Bolt namkha ye-Uber. Abadala nabo bayasizeka khulu ngombana iinteksi zithatha isikhathi ukugcwala.

Iye, ama-Bolt alisizo khulu emphakathini ngombana ayasisiza. Akghona ukusithatha ejarideni, abuye asibeke ejarideni. Akufuneki ukuthi umuntu ayokujama isikhathi endleleni, ajamele itekisi, nakhona ajamele itekisi ukuthi igcwale namkha ibhesi. Nge-Bolt uhlala kamnandi, awuhlangani nabantu abanengi, uhlala kuhle, ukhamba kamnandi.

Isibalo samathraga aphula umthetho endleleni sinengi khulu sinengi khulu ngombana abantu abalandeli umthetho, balala batjhayela nakhona kungebanga lokuthi amakhamphani wabo akabavumeli ukuthi baphumule, bahlala basendleleni baya le, babathuma le nale. Kungakho kukwenzakala izinto ezinengi, nokulandela imithetho le bangayilandeli endleleni, ngibo abathoma iingozi endleleni ngobunengi

Yini okuhlukumezako ngokukhamba ngebhesi ngamalanga ukuya emsebenzini? Okuhlukumeza ukuthi kumele uvuke ekuseni ngamalanga kumakhaza namkha kumele uvuke ekuseni uzidime ubuthongo ngombana ibhesi ithatha isikhathi ukukhamba. Kumele ijame ama-stop ama-bus stop amanengi ilayitjha abantu kungakho umuntu kumele avuke ekuseni ende lokho kuhlukumeza umuntu nomzimba womuntu ngamalanga. Uthola emsebenzini kukude kumele uvuke ngo-three ukhwele ibhesi ka-four lokho kuyahlukumezeka.

Yini embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri? Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kukuthi kuba ne-dust, i-dust leyo ingena ngebhesini ende iyokuthathela kude ukuphuma. I-dust leyo ibangela abantu ukugula. Nakhona indlela uthola ingasi-right inamagumbagumba manjesi ibhesi ikhamba kabuhlungu. Uthole okhunye uzwa ngathi ibhesi ingawa uba nokuthuthukwa ukuthi ibhesi ingawa kungayenzakala into embi makungana sikontiri endleleni leyo.

Kusiza ngani ukwenzela iimbhesi umzila wazo zodwa edorobheni? Kusiza ngokuthi kungabi nomjeje welayini weenkoloyi ibhesi nayijamako ihlisa abantu namkha ikhweza abantu, nakhona isiza nokuthi abakhweli bangatjhayiswa yiinkoloyi ngombana bajama estopini sabo. Into leyo iyenza ukuthi kungabi nekhonvoyi ngombana imbhesi ayigijimi njengeenkoloyi ezinye ikhamba kuhle indlela le isiza khulu isiza khulu ngathana nokhunye la bayenza njengasedorobheni ene edorobheni kungcwele abantu abanengi khulu kungakho benzela iimbhesi umzila wazo uwodwa.

Khetha indawo yokuhlala epholile. Qalaqala ngaphandle ungahlezi uqale phasi namkha ungathi uphathwe yi-stress, gwema ukufunda noma ukuberegisa i-phone khutlhorhatlhorhe i-phone ukuzilibalisa kancani, phefumula kancani ngokujulile, idla ukudla ngaphambi kokhambo, sela amanzi ukuthi umzimba uhlale uthambile. Jama phakathi kokhambo uma kungenzeka ibhesi ijame phuma uzilule imilenze kancani uthole ummoya omutjha. Ungasebenzisa amapillisi wokulwa nokuphatheka kabi uma ukhamba.

Ibhesi ikhamba ngebanga lokuberegisa ipetroli, amafutha. Ukugcinwa kweenkoloyi nokurhola ababeregi. Umma intengo yeembaseli yehliswa, iindleko zokuberega ziyaphunguleka. Okutjho ukuthi abaphathi bamabhesi bangakwazi ukwehlisa iintengo yamathikithi ngaphandle kokulahlekelwa yinzuzo. Kanengi amabhesi ayehla mabayehlise iimbaseli. Nanje ibhesi ayisaduri khulu bayehlisile.

Ngaphambi kokuthi intengo yamathikithi wokukhwela iimbhesi ikhutjhulwe, kungcono ukuba khona ikambiso ecacile nelandelwako, eqinisekisa ukuthi izinguquko azilimazi abakhweli nabanye abazibandakanyako. Hlanganyela nabakhweli, abatjhayeli nabasebenzi bamabhizinisi ukuze baqonde umthelela wokukhutjhulwa kwentengo qala nokuthi abantu bangakwazi ukubhadala malini.

Ngokubona kwami ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yokukhwela ibhesi. Kufanele kuqalwe ngokuhlola nokulungiselela izinto ezithile ezibalulekile. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi izinguquko azilimazi abakhweli noma abahlinzeki bezokuthutha. Qonda ukuthi abakhweli babhadela malini begodu bazokwazi yini ukubhadala intengo ephezulu na. Qala ukuthi ukukhutjhulwa kwentengo kuzothinta kanjani imali engenako yebhesi neyezindleko zokusebenza.